Ndiyakuva mhlobo wam ukuthi ufuna ukufaka isicelo sekhredithi ebhankini yakho futhi ngaloo nto andikugxeki kodwa ndifuna wazi ukuba ikhredithi ihamba njani. Sisikoloto osithatha ebhankini yakho ozosibhatala iminyaka njengoba ke uyoba uhleli naloo khredithi. Uzawunikwa lona ikhadi elinemali yokuba ukwazi ukwenza zonke izinto ozifumanayo, ozidingayo, futhi uzisebenzise ulisebenzise ngendlela ofuna ngayo. Kodwa uza kulibhatala uyayibhatala loo mali leyo futhi kungeyona le mali oyithathile, iyanyuka loo mali ngama-percentage athize. Xa sewusoya phaa ebhenki baza kubonisa ke isivumelwano sakho nesabo ozoba usithathile loo minyaka leyo ubhatalana nale khredithi oyowuba uyithathile ngokuba iyonyuka.

Amaxesha amaninzi enza ukuba abantu bathathe ikhadi lekhredithi kukuba izinto ziyadura kakhulu nemali irandi liphantsi. Ngoku ke ikhredithi isiza ukuba umntu uyakwazi uthatha ikhadi ebhankeni lakhe elinemali ethizeni akwazi ukuba alisebenzise ngendlela afunayo eme ebhatala kancinci kancinci ngenyanga njengesivumelwano. So loo nto uba nombangela uba xa umnikeze ikhredithi le-five thousand rand uyakwazi ke ukuhamba uyothenga izinto, hayi eze-five thousand, ozidingayo ngelo xesha uphinde ubhatale ikhredithi yakho ngenyanga. Ikhredithi ke xa use uloko uyibhatala kwayona iyakhula, le nto isiza ukuba ube ne-good credit score.

Xa ndifuna ukufaka isicelo se-credit card kodwa ibhanke yam ingavumi ngenxa ye-credit score yam ephantsi, indenza ndizive kabuhlungu loo nto leyo ngoba ukuba i-credit score yam ibe phezulu kumane kufuneke ukuba ndifumane elinye ityala elizokwazi ukwenza okanye ukubonisa ukuba xa ndinesikweleto ndiyasikhoka. So xa ibhenki ingafuni ukundinika i-credit card ngenxa yokuba i-credit score yam incinci, kutsho ukuba akukho apho ke endizawuncedakala khona ngokuba atleast ibhenki endiyisebenzisayo iyakwazi ukubona imali engenayo ekhadini lam mihla le namalanga, nokuba imali ndiyisebenzisa njani, nokuba inoba ndinazo ii-saving okanye andinazo. So ndicinga ukuba kumele bakhonsidarishe i-credit card especially kubantu abasebenzayo abanama-credit score amancinci ukuze bafumane i-credit score e-high. Ukuba bafumana loo credit card bazawukwazi ukuthatha baphinde babhatale.

Into enobangela ukuba abantu bafune ikhadi ledebhithi kukuba ke ikhadi ledebhithi linceda kakhulu ke. Abantu kaloku banamatyala futhi banezidingo azingaphezulu kwemirholo abuyirholayo ngenyanga. Ke ikhadi eli likwazi ukuba siza ke ukuba bayenze izidingo zabo ngokufanelekileyo nokuba babhatale ezinye izikweleti abanazo basebenzisa yona loo debit card. So iyasiza kakhulu ke i-debit card emntwini oxakekileyo. Iyakwenza ke ukuthi ukwazi ukuthi isimo sakho sibe ngcono ngokuba xa unikezwa imali ethize kuloo debit card yakho, iyakwazi ke loo mali leyo ukuba uyisebenzise ngaphandle kwemali oyifumanayo eyomrholo okanye imali eza ngaloo nyanga. Uyayazi uba yimali ekhona ke ehlala ikhona ekhadini, naxa uvelelwe yinto ubungacinganga ukuba ingayenzeka, uyakwazi ke ukuthatha loo debit card yakho ukhokhele eso simo ojongane naso ngelo xesha.